Kungayingozi ukuthatha ezi pilisi ufuna ukuzithatha ngoba okokuqala, awuzinikwanga ngumntu oqeqeshiweyo kwezempilo. Okwesibini, zingakubangela ingxaki yokuba ube nentloko ebuhlungu kwaye nokulala kwakho kuphazamiseke, ungalali kakuhle.

Andiqondi ukuba ndingayithathela ingqalelo loo ngcebiso yabahlobo bam, kuba ndingengomntu ukholelwayo kwizinto zesintu. Kwaye ndikhe ndive abantu abakholelwa esintwini abanye babo besithi xa bethe bayobona abantu besintu bagaxeleka ezingozini ezinjengokuba le nto umntu ayinikiweyo ingasebenzi. Kodwa eyona nto inokubangela uba ndingayithatheli ingqalelo ingcebiso yabahlobo bam yinto yokuba andinokukholelwa uba ndingancedakala.

Ayonto ndiyibona ilungile ukuba izigonyo zivavanywe ebantwini ukuba ziyasebenza kusini na. Nanjengoko bengakaqiniseki into yoba ziyasebenza okanye hayi, kunokwenzeka ukuba lo mntu kuvavanywa kuye angaphili. Kungoko ndingahambisani nokuba izigonyo zivavanywe ebantwini.

Ayasebenza kuba ndiye ndibone ebantwini abawasebenzisayo bencedakala kwiingxaki abanazo, bephila nakwizigulo abanazo. Yiyo loo nto ndisithi ayasebenza.

Abanye abazali abavumelani naloo nto ngenxa yokuba baye bacinge into yokuba abantwana xa becaciselwa ngokuzikhusela kwezesondo bayathunywa nangakumbi kuba bazibandakanye kwezesondo.

Ndicinga ukuba unobangela wale ngxaki kukuba amagosa abekiweyo eburhulumenteni ukuba ajongane nale nkqubo, imali karhulumente ayisebenzisa gwenxa. Kuphele ke ngoku kuthengwa ukutya okungekho semgangathweni kusiwe ezikolweni.

Ndicinga ukuba ziwachaphazela ngokuba iimoto xa zifika kwezi ndlela zingagangathwanga funeka zithobe isantya nto leyo ichaphazela ixesha lokuba zifike kwindawo yesehlo, ziphele zifika emva kwexesha.

Mtshana wam, into yokutshaya ayilunganga kuba izawukuphazamisa ezifundweni zakho, nto leyo izawubulala ikamva lakho. Kwaye izawukuphathela nezifo ezifana nomhlaza.

Ndingaziphindisela kumthengisi ndicele ukuba andibuyisele imali yam. Ukuba akavumi ndimmangalele kuba kaloku ubeka impilo yam emngciphekweni kwaye ndilumkise nabanye abantu ngeshishini lakhe ukuba baqaphele xa bethenga kuye.

Andinakuba naso isibindi sokuwakhuthaza kuba amadoda anenkolelo yokuba xa wolukele esibhedlele awuyondoda ngokupheleleyo. Ukubakhuthaza kwam ndicinga ukuba kungabangela ukuba babe nomsindo.

Ndingakhetha iNelson Mandela Academic Hospital kuba sinezixhobo zokusebenza ezisebenzisa ubuchwephesha bale mihla. Kwaye sisedolophini, awusokoli xa usiya kuso nokuba uhamba ngemoto yakho okanye uhamba ngezithuthi zikawonkewonke.

Ungaliseli elo yeza, mhlobo wam, kuba awubazi ubungozi elinobenza empilweni yakho. Loo mntu ukuthengiseleyo ukubonile ukuba uselusizini ungenza nantoni na ukuba umtshato wakho ungaqhawuki. Hlala phantsi ucingisise, uthathe isigqibo xa ukwisimo esifanelekileyo.

Andinokuya kuba uninzi lwamagqirha kule mihla siphila kuyo ayingomagqirha okwenyani, angena ebugqirheni kuba efuna ukutya imali yabantu ngondlela mnyama. Kwaye andikwazi ukohlula ukuba leliphi igqirha lokwenyani nelingelilo lokwenyani.

Ewe, umgangatho wohlukile, ndicinga ukuba kwizibhedlele zabucala umgangatho ungcono kuba abasebenzi bayayazi ukuba ukuze babhatalwe baxhomekeke ekuncedeni ngokugqibeleleyo ezi zigulana. Ukanti kwizibhedlele zikarhulumente umgangatho uphantsi kuba bayayazi ukuba nokuba izigulana bangaziphatha ngoluphi na uhlobo kodwa ekugqibeleni baza kubhatalwa ngurhulumente.

Bantwana bam, waxabiseni amabhinqa. Akulunganga ukudlwengula ibhinqa kuba usithi linxibe iimpahla ezimfutshane eziveza amathanga. Amabhinqa anelungelo lokunxiba noba yintoni na abafuna ukuyinxiba ngexesha abafuna ukuyinxiba ngalo. Ukudlwengula ibhinqa kuba usithi belinxibe impahla emfitshane kungakhokelela wena ukuba uphelele entolongweni, ubanjwe ngoba wenze into enxamnye nomthetho.

Mntwana wam, ndiyayiqonda into yokuba unoloyiko lokubaxelela abazali bakho ngokukhulelwa kodwa kuzawunyanzeleka ukuba ubaxelele. Nangona izindaba abangazi kuzonwabela kodwa kuphela kwabantu abazawukwazi ukukuxhasa. Kwaye ngokungabaxeleli kwakho ungagaxeleka engozini edibene nezigulo zokukhulelwa, ibe ingabantu abanokuxhasa. Ngoko ke ndithi kuwe zicenge ubaxelele.

Ewe, lifumaneka lula kumntu wonke. Urhulumente wenza konke okusemandleni ukuba olu nyango lufikelele nasemaphandleni kwaye usebenzisana nazo neekhemesti ukwenzela ukuba inxalenye yabantu abathatha amachiza we-HIV and AIDS bathathe nasezikhemesti.

Sisiyezi, ukubhideka, ukuphefumla nzima.